Re batla ho ya America empa pele re ka tsamaya re lokela ho fumana passport-o le ho etsa kopo ya visa re hloka le ditokomane tse kang bank statement le letter haeba re.

Batho ba bangata ba ntse ba kgetha ho sebedisa dibese ha ba nka maeto a malelele. E re empa ha re ka nahana hantle ho fofa ka sefofane ho molemo haholo leeto le potlakile ha o kgathale tseleng mme o fihla ka nako hape ho fofa ho bolokehile ebile ho fana ka boiphihlelo bo botle. Ke nako ya hore re qale ho kgetha sefofane ho feta bese.

Dibese di ntse di hlokeha hobaneng ha se motho e mong le mong ya nang le koloi kapa ya ka lefang Uber kapa Bolt letsatsi le letsatsi ke mokgwa o theko e tlase wa ho tsamaya. Empa mafelong a mang batho ba se ba kgetha dikoloi tsa bona kapa ditekesi hobane di potlakile. Ka hoo dibese di ya hlokeha empa di lokela ho ntlafatswa hore di dule di sebetsa.

Ke ya le dumedisa tekete ya ho ya Durban ke diranta tse lekgolo le mashome a mahlano bese e tsamaya ka dinako tse latelang e tloha hoseng ka hora ya botshelela e tsamaye hape ka hora ya leshome le metso e mmedi motshehare le ka hora ya bo ya botshelela bosiu. Ha o fihla seterateng re kopa ho behela nako ya ho fihla hantle hobane dibese di eme metseng e fapaneng ba keng sa ho phomola le ho kenya batho ba bang na o batla tekete bakeng sa leeto la hoseng, motsheare, kapa bosiu?

Dumela motsamaisi ke batla ho bua ka ticket ya ka ya beke le beke ke ntse ke reka ticket ka mashome a supileng, empa ha ke fihla kantorong kajeno ba re theko e nyolohile ho mashome a robong. Ha ke tsebe ka ntlafatso ena, mme ha ke ya fumana tsebiso efe kapa efe ke kopa ho utlwa lebaka la ntlafatso ena le hore na ke ka lebaka la eng re sa tsebiswe bareki pele ho etsuwa qeto ke kopa hore ho be le puisano e hlakileng pakeng tsa bareki le lona ke ya leboha.

Dumelang ke tlile ho tletleba ka tekete eo nkgono wa ka a e rekileng. O lokela ho fumana theko e fokotsweng hobane ke motsofe, empa o ile a patala tjhelete e tletseng jwalo ka motho e mong le e mong. Ha hona lebaka le fanweng kapa tlhokomelo e bontshitsweng. Nkgono wa ka o na le karete ya hae ya botsofe mme o lokela ho fuwa ditokelo tsa hae. Ke kopa hore taba ena e lokiswe, mme ho be le tlhokomelo e betere nakong e tlang bakeng sa batsofe. Ke ya leboha.

Ke ikutlwa ke hloname haholo hobane ke itshetlehile ka bese ho ya mosebetsing ha ke na koloi ebile Uber le di-taxi di theko tse hodimo ha ba emisa dibese ke tla ba le bothata bo boholo empa ke tla leka ho buwa le ba tsamaisang kapa ho batla tsela e nngwe e theko tse tlase.